Amabhasi engiwasebenzisayo ngingakala ngithi asezingeni lesithupha, ngoba amabhasi isikhathi esiningi asuke engahlanzekile uma sizogibela njengabagibeli, ikakhulukazi ekuseni. Lapho othola khona ukuthi kunokungcola kwangelanga layizolo, amaphepha nokudla kade kudliwa ngabantu, futhi awasekho ezingeni eliseqopheleni eliphezulu lokuthi abagibeli behambe ngawo ngoba asemadala, kanti nabashayeli abasishayelelayo abashayeli asebebadala kakhulu.

Kubaluleke kakhulu ukulinganisa isikhathi sokuthutha kanye nezindleko lapho okhetha khona impahla kaloliwe ngoba uloliwe uhamba ngokushesha, kusho ukuthi impahla yakho izofika ngokushesha lapho iya khona. Nezindleko kumele zihambisane nokuthi impahla yakho izofika ngokushesha lapho oyiphuthumisa khona.

Ngaphambi kokuthi izithuthi zomphakathi zisebenze ezindaweni zasemakhaya, kumele ziqale zihlolwe ukuthi ziyahambelana yini nezidingo kanye nokulindelwe yizaguga endaweni yasemakhaya. Lokho kubala ukuthi isithuthi sinaye yini umsizi lo ozosiza abantu abadala ukuthi bagibele. Isithuthi sihlanzekile na ngoba abanye abantu abadala abakwazi ukuhlala endaweni engahlanzekile basheshe bathole amagcikwane bagule, futhi isithuthi siyaqinisekisa yini ukuthi umuntu osishayelayo uyena onezincwadi namaphepha aqinisekisiwe umnyango wezokuthutha.

Abantu abasebenzisa izithuthi ezindaweni zasemakhaya bengabambisana nabashayeli kanye no-association bezimoto zokuthutha ngokuthi, uma ngabe bekhuphula imali yokugibela, baxhumane nomphakathi. Umphakathi uma ugibela ezimotweni zezithuthi, bakwazi ukuthi uma besemotweni, abadleli noma abangcolisi kuyo. Bayiphathe kahle imoto noma isithuthi abasisebenzisayo.

Abashayeli bamabhasi babaphatha kahle kakhulu amakhasimende abo, futhi abashayeli bamabhasi bayaqinisekisa ukuthi alisuki ibhasi kungakesiso isikhathi sokuhamba. Nokufika kwalo lifika ngesikhathi esilindelekile. Bayaqinisekisa ukuthi uma ngabe isaguga sehla noma sigibela ebhasini, bayasilinda size sehle siqede sehlise nemithwalo yaso ngaphambi kokuba ibhasi lihambe.

Isithuthi somphakathi uma sithutha ikakhulukazi abantu abadala, singavulela umsakazo ukuze abantu abadala bechithe isizungu besesithuthini somphakathi belalele umsakazo. Lokho kungasiza ukuthi nabo behlale ngokukhululeka bengacabangi iy'nkinga ababhekene nazo emakhaya.

Okokuqala kungaba ukuthi abagibeli ngibachazele ukuthi imithwalo yabo bayibeka kuphi, futhi imithwalo engakanani elindeleke ukuthi igibele endizeni. Imithwalo ethize ihlala ngemumva endizeni, la okuhlala khona imithwalo noma ihlala ngaphakathi kanye nomgibeli, ukuze umgibeli nomgibeli aqikelele ukuthi umthwalo wakhe awumlahlekeli.

Ubuchwepheshe ekuhambeni kwemithwalo ngesitimela akuhambi kahle ngoba awutholi ukuxhumana nabantu abahambisa umthwalo wakho ukuthi usukuphi futhi uhamba kanjani, ngoba abawufaki imininingwane yabo ezinkundleni zokuxhumana, lapho okwazi ukuthola khona ukuthi umthwalo wakho ngabe ususukile noma ngabe usukuphi.

Ukubambisana namasonto ukuhlinzeka ngezithuthi kubantu abadala kuhamba kahle kakhulu. Kunezinzuzo ezinhle ngoba abantu abadala abaningi yibona abaya emasontweni, futhi ilapho khona abazodinga khona izithuthi, futhi ilapho khona isikhathi esiningi abantu abagibelela khona uma ngabe beya ezindaweni ezehlukahlukene.

Isikhathi esiningi ezindaweni zasemakhaya ezokuthutha zabantu abadala azikho ngoba uthola ukuthi nesonto abasonta kulo alinazo izimali ezanele zokuhlinzeka nge-zokuthutha. Yingakho emadolobheni zikhona izindlela zokuthutha abantu abadala ngoba isonto lusuke lenza imali eyanele ukuthi ingakwazi ukuthi ibe nesithuthi sabantu abadala. Emakhaya abantu abadala bahamba amabanga amade beya esontweni noma sebebuya. Lokho okuyindlela engaphephile, futhi ezinye zezindlela noma amabanga abawahambayo asuke eney'ndawo ezingamahlathi lapho okungaphephile khona.